Re mo amohela ka phoofolo hore re mo hlabele ka phoofolo ebile re mo rekele diphahlo tse ntjha. Re mo hlapise re mo apese diaparo tseo mme re mo etsetsa mokete mo re memang le ba leloko hore le bona ba tle ba tsebe ba thabe le rona.

Rona re apara dithethana, re apara dikobo, modiyanyewe, re apara dintho tse ngata ngata ho ya ka wena hore o rata o aparang. Rona hangata re apara dithethane.

Ho bolelwa hore ntho tse ngata di etswa ke monna ebile monna ke yena a hlokomelang lelapa ebile monna ke yena hape a behang melao lelapeng la hae.

Hobane ba re mahe a etsa hore o be le dintho tse ngata ebile o tlo rata bashanyana, o tlo mathela bashanyaneng haholo hobane o tla bo phahamisitse dintho tseo o sa tlamehileng o di phahamise o sale monyenyane.

Ho bohlokwa haholo hore ba tle badimo ba lona ba tle ba kopanywe hore le lona le tsebe ho amohelwa badimong ebile le bana ba lona ba tle ba tsebe ho hlahella le badimong ba tsebanang le dintho tsa lona ebile di tsamaye ka tsela.

Ee, morena o tloha a behilwe ka setso. Motho ya tswallang boreneng ke yena a tshwanetseng ke borena a se nang borena yena ha a tshwanela ke hore a kene boreneng. Ebile ha tshwanela leo re le yena a etse ntho a sa kgethuwa. Morena wa kgethuwa ebile o ba mmuso wa setjhaba ebile a buse setjhaba se sohle a ratwe ebile a mamele.

E fetohile hobane batho ba se ba etsa dintho tse sa le yong ene ha ona ntho e tlo etsuwang e ka lokisang ntho eo, hobane ho se hona le batho ba bangata ba ratang ho iketsetsa ditjhelete ka dintho tse sa nepahalang.

Ee, ho bohlokwa haholo hore re le batho re ratane re le Afrika Borwa re sa shebe hore mang ke mang. Ebile re hlomphana, re tshwarane ka ditsela tse tshwanang ebile le dibaka tsa batho re ke re di hlomphe ebile re ratane ebile re dule le dibakeng tse tshwanang.

Ee, kannete nka bo kgona ke bophelo boo nka bo kgonang le nna. Ha ona bophelo nka se bo kgone hobane ho fihlela ha maemo ao beha bophelong boo o ka kgona le wena ho fihlella ho re o ithute le wena ka moo batho ba phelang ka.

Se bakwa ke hore ba pheha dijo tse nepahetseng, ebile tse nang le matla ebile tse thusang le masole a mmele, tse thusang le ka mmeleng. Ebile ke dintho tse lokileng haholo hore re je dijo tseo tsa setso.

Ee, ke nthwe bohlokwa haholo hore ba ithute ka dintho tsa setso ebile ba tsebe hore di tsamaya jwang ebile di tsamaye ka nepo hore le hosane ba tsebe moo ba tswang.

Ha ona ntho o tla e etsang ha o hlahelletse jwalo, ha hona ntho e bile o ka e lokisang. Haebane ho fedile ho fedile o tla dula o tla bona letsatsi le latelang. Haebane o kgonne ho di fumana ntho tseo.

Ee, a di tshwane le ka nnete sehwapa se etswang hae se monate ho feta se sa lebenkeleng, se etsang hae se na le ntho e monate haholo.

Dipolelo tsa ho haholo ha di bue ke batho, ha di bue ke batswadi di bua ke bo malome. Malome ke bo malome ke bona ba emelang batswadi ba rona. Ho etsuwe jwalo mengwaha le mengwaha ho tlohela kgale. Jwale ke ntho e sa tjhentjheng.

Ho tlohela kgale re e keteka Christmas, Christmas ke ntho e , o ketekwang ho tlowela kgale ene e le ntho e ketekwang ke batho ba kgale. Le rona re tla e tswellisa pele re e keteke.

Dintlo tsa kgale di ne di etswa haholo ka bolokwe ho no etswa le ka bolokwe fatshe ebile di ne di etswa ka jwang hodimo ho ne di etswa di be ntle haholo le ho feta tsena tsa se jwale jwale.

Ha ke tsebe hantle hore ke tse feng, empa kea tseba hore ha ke tse tsa dikahare haholo, le hlooho le maoto ha ke sa fose empa ha ke na botlalo pele hore ke tse feng.

Hona ho no balehile haholo hore bana ba se ka di ja, hobane batho ba kgale ba tseba hore di ne di etsang haholo, ene ntho tseo ba neng ba di bua re kgona ho di bona matsatsing a kajeno hore di tloha di etsang. Ke ka moo o fumana bana ba sokola haholo, ba le banyenyane.

Ee, e sa etswa ntho eo ho sa tshela ba leloko. E etswa haholo ke moruti, moruti wa hopotsa hore ba leloko ha ba batla ho tshela mobu, re tshele mobu, mme batho ba bang le ba bona ba tla latela ka morao.

Ee, ho falla ke ntho e etsahalang haholo mona Afrika Borwa. E se e le mafatshe le mafatshe se le dintho tse ngata, ha hona nthwe re tla e etsang. E ka mo Afrika Borwa e ahilweng ka teng.

Mo nang le lenyalo, ba tsebe hore haa, di-salad ke nna ke etsa di-salad tse monate haholo ebile ke di rata haholo di-salad ke etse di-salad tse thabisang haholo.

Ee, re ntse re ba hloka haholo, bo Nkgono le bo Ntate-moholo. Ba na dieletso tse balolehileng haholo tseo re sa di baleng batjheng ba kajeno, tseo re sa di baleng le ka dinthong tse tse tjhentjhileng tsa kajeno.

Ee, ba nka mohlala eo yohle ho re ba rute ba bang ebile ba rata haholo hore ba eletse batho ba bang ebile ba ba rute ka tsona dintho tseo, le bona ba tsebe ho ithuta ka mehlale eo ya kgale.